Ho wa hlokeha hore re le ma-Afrika Borwa, re ithute haholo ka ho handler kapa ka ho tshwara tjhelete le ho laola tjhelete, hobane taolong ya tjhelete o tlo kgona ho elellwa e le ka nnete hore o hloka hape mosebetsi e meng o tla tlameha o etse hape ka thoko ntle le mosebetsi o le mong o tla be o o sebetsa, mme sena se tla etsa hore o laole tjhelete yao ha bobebe mme e tla thusa hore mohlomong ha ho phatlalatswa hore mafura a nyoloha le di-grocery dia nyoloha wena e be jwale tsatsing leo, ha eba a nyoloha hosane tsatsing leo le wena o leng ho lona, o ye mane o lo reka mafura ka nako.

Heela bana beso, nthuseng ho batla koloi ka pelenyana nthuseng, ha le na di-camera mo haufinyana mo, koloi ya ka e nyametse moo nna mo ne ke pakile teng, nthuseng mohlomong ka tsela tse ngata, nthuseng le ka le ka phone, le ka moya ke founela maponesa.

Sebakeng seo ke dulang ho sona, ho na le dibaka tse tshwanang le bo Aliwal North le . Ditsela tsa moo ha di tshwane, mme batho bohle ba qetelle ba nka ntho eo thweng ke hike, ha ba etsa hike eo ke koloi mohlomong kapa makoloi a yang dibakeng tse batho ba yang ho tsona, mme ho sena di-taxi kapa matekesi a transport-o. Seo sebaka hore batho ba qetelletse maphelo a bona a le kotsing, eya ke ntho e ntle ho ya dibakeng tse ding tse senang ditekesi ka makoloi a manyane, re palamisane ka tsela eo ya hike, empa e kotsi haholo hobane ha re tsebane mabitso le ha re ka hlokahala mohlomong wa phela ba babedi ba bararo, accident fund ha e tlo kgona hore e ka patala batho ba itseng.

Ba re kgannela hantle ka nnete hobane ba re nka mo rona re ntse re le teng, re fihle moo re yang teng re bolokehile, mme seo se re thusa haholo hobane, maphelo a rona le a difamili tsa rona kapa malapa a rona a fihla a bolokehile.

Ke na le tshepo e felletseng ka dibese, hobane ebile tsona di batla di le hantle, di le betere haholo le ho feta ditekesi kapa matekesi. Hobane di kgona ho fihlisa hantle le tsona moo o yang teng, le ha feela di tsamaya ka nako empa di sa fihle ka nako hobane ha di na lebelo le lekanang le la di-taxi kapo matekesi.

Heela ngwana ntate, ke re keo founela tjena hobane ke le tseleng. Hei ntate re kalame tekesi ena mona keo founela tjena ke tshohile letswalo, hobane kea ipotsa re tla fihla moo re yang teng. Tekesi ena ke sekorokoro, empa se re mpe re tshepile feela hore o tla e qhoba ntate driver kapa mokganni.

Bese ya masepala ha e na tsamaya motse toropo kaofela, hobane e tla haellwa haholo ke oli le mafura a tsamaisang bese eo. Ha e ka tsamaya nako e telele e tla hloka le di-service kapa ditshebeletso hape, ho tapolla oli le ho e kenya hape ho yona, le ho hlatswa mohlomong ho e hlatswa ka hare, ho e hlatswa, ho e tlhotlhora le lerwele.

Bapalami ba Uber kapa ba Bolt ba tlamehile ba tshepahale. Mohlomong le yona Uber kapa Bolt khampani, e ne e ka ba kapa ya etsa leano la hore bakganni ba send-elwe kapa ba romellwe tjhelete before ba fihla sebakeng se bona ba latang bapalami teng ke bapalami.

Dumela mme, tsatsing la kajeno o ya kae? Oh Mpumalanga, oh tekete e tla o bitsa jwalo makgolo a supa a nang le metso e mashome a mararo. E tla tsamaya mohlomong bese, ka nako ya bobedi mesong, o tla fihla mohlomong tsatsing la boraro, e leng Laboraro lena la beke yona ena. O fihle hantle motshehare ka hora tsa bo bobedi ha e fitile jwalo ka metsotso e mashome a mararo.